Ingoma engiyikhumbulako esasiyivuma ngesikhathi semidlalo esikolweni kungenye yeengoma esavunywako amalanga la ethi, ungapheli ithemba qinisele kunzima epilweni. Kuyingoma egade ipha abantu ukukhuthala begodu ipha umuntu amandla bona enze ngcono. Kuyingoma esavunywako nanje eenkundleni zemidlalo begodu abantu sele bazenzele yabo imitlamo yayo ingoma le ethi, umuntu angalahli ithemba aragele phambili azithembe.

Ingoma ekhuthaza umntwana bona akhuthale khudlwana ngile ethi, sinitjelile sathi nibancani nathi nibakhulu sizonibhubhudlha. Kungenye yeengoma ezikhombisa ubukutani nofana ubungorho esikolweni nofana emdlalweni lo owudlalako ngaleso sikhathi. Ukhombisa umuntu ophalisana naye nofana odlala naye bona wena into oyenzako le uyayazi nofana unguchwepheshe kiyo uyazi ukudlula yena.

Iye, ikhona imidlalo yabentwana esele idlalwa ziintjhabatjhaba. Ekufana nomdlalo obizwa bona yidibeke sele kumdlalo odume khulu. Kangangokuthi nemazweni amanye sele bawudlala. Abantu bayasuka eendaweni nofana eenarheni zangekhabo bayokudlala unongorwana nokhunye. Eminye yeemdlalo esele idumile eyayidlalwa bantwana mrabaraba. Sele kuba neendawo ezenziwako bona abantwana bazokuphalisana khona bakhombise ubungorho neminye imidlalo ekhona enarheni.

Amatatawu amanengi enzelwe bona loyo mdlalo odlalwako udlalwa ngemithetho nemgomo yakhona. Amatatawu enziwa ngeemgomo ebekiweko nofana imithetho ebekiweko akukhethiseli bona umdala nofana umncani. Ngalayo mazwi ngitjho bona yoke imidlalo iyabamukela abantu ngokwahlukana kwabo. Ngeminyaka nangobulili kuyafana umdlalo nawudlalako kufanele ulandele umthetho obekiweko njengoba ibholo kufanele itatawu lakhona kube yi-hundred mitha. Akukafaneli bona ngoba kudlala abantu abancani kuthiwe alinciphiswe nofana nakudlala abantazana kuthiwe alinciphiswe.

Imidlalo le yokweqa intambo, kufanele ifakwe idlalwe eenkolweni. Kodwana sele zikhona iinkolo eziyifakileko bayibiza bona yi-skipping rope nofana kungomunye womdlalo okhona emidlalweni yokuzithabulula ebizwa bona ma-gymnastics. Kumdlalo ofanele ukhuthazwe khulu bona ube khona eenkolweni. Ngombana ufundisa abantwana kobana kufanele bazilolonge. Bahlale balulekile emzimbeni ukuze baphile ipilo ede bangaluphali namsinya. Ngalawo mezwi kufanele bona iinkolo nofana umbuso uyifake imidlalo lena eenkolweni ngombana kukhona abantwana abakwazi ukudlala imidlalo le.

Imithetho yemidlalo kufanele itlolwe phasi begodu itholakale kiwo woke umuntu ofisa ukuwazi umdlalo loyo. Ngombana ilwazi elidluliswa ngokutjelwa ngekambiso yesintu. Lapho okhunye likhamba lilahleka ngombana omunye kuba nento ayikhohlwako. Nakayikhohlwe njalo woke umuntu oza ngemva kwakhe loyo mthetho nofana leyo kambiso angekhe ayazi ngombana umuntu omfundisileko besele ayikhohliwe. Kodwana nazingatlolwa phasi woke umuntu onekareko nofana onetjisakalo bona awudlale umdlalo loyo. Ilwazi nemithetho nemgomo uzoyithola lula begodu uzoyithola iphelele.

Imidlalo yendabuko kumdlalo ekade idlalwa ebantwini bomhlobo loyo. Imidlalo yendabuko kufaka hlangana amaketo, mrabaraba, yi-coco neminye imidlalo. Kumdlalo eyayidlalwa ekadeni begodu nanamhlanjesi basakghona ukuyidlala basayazi. Kumdlalo esadlalwako emphakathini esihlala kiyo.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini. Ngombana kumidlalo esusa abantwana ekwenzeni izinto eziphambene nokulunga. Ekufaka hlangana ukulelesa, babheme iindakamizwa, babhema amagwayi nofana balelese basele amatjwala. Umntwana odlala imidlalo yendabuko, isikhathi sakhe esinengi usiqeda adlala nabangani bakhe. Kodwana umntwana ongadlaliko, uba nesikhathi esinengi sokucabanga izinto angazenza ubona alelesa kodwana nakangathatha isikhathi leso adlala imidlalo yendabuko. Kuba mntwana ohlakaniphako begodu kuba mntwana omqemane.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu. Kumdlalo ehlukahlukeneko ekufaka hlangana umabhaqelana. Okumdlalo lapha umuntu abhaqa khona bese omunye amzume, kumrabaraba, kuba mdlalo webholo erarhwako. Kumdlalo wedibeke lapho nigijima, kuba mdlalo womathatjhana neminye imidlalo ekhona enarheni.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kumsebenzi wokudlala ibholo erarhwako. Ukuze ngithande ibholo erarhwako ngokobana ihlanganisa abantu ikwenza kobana uphumuze ingqondo ungacabangi khulu begodu kuyinto ethabulula umzimbakho, umzimbakho uhlala uthabulukile ngombana kufanele ugijime, kufanele urarhe izinto ezinengi ezenza kobana umzimbakho uthabuluke kanti nengqondo nawenza njalo iyajabula ngombana iyathabuluka, isebenza ngeendlela ererhe nofana indlela elungileko.

Ngingathaba khulu ngelinye ilanga lapho sasiyokudlala khona yona ibholo erarhwako le, sasiyokuhlanganyela nabanye abantu ebadlala wona lomdlalo esiwudlalako, safika khona sadlala kwabamnandi kwathi ekupheleni kwelanga sazithola sele sithumbile sabizwa ngeenkutana zangalelo langa, kungenye yezinto ezangikhuthazako kobana kilento engiyenzako, ngingatjhidi begodi ngibe nethando elinengi entweni le engiyenzako.

Izinto ekufanele ubenazo kilomkhakha, kufanele ubenezembatho ezifaneleko, ekuzizembatho ezilula engekhe zikudisele lokha nawugijimako bese kuneenyathelo zakhona ezenzelwe kobana uzembathe nawuzokudlala bona umdlalo esiwudlalakolona. Nawunazo zombili iintwezo ukulungele kobana ungadlala kodwana zikhona ezinye ezingezelelweko ezifaka hlangana iimnayilana ezokuvela kobana nabakurarha iimkantja, ungazithola sele ulimele, ngezinye zezinto ezenza lomdlalo ubemnandi begodu uphephe.

Iye, kufanele ubenabalingani, umsebenzi lo uthi nawuwenzako kufanele nibemaqembu amabili nofana iinqhema eembili. Kufanele kube nabanye abadlalela ihlangothi langesinceleni kube nabadlalela ihlangothi langesidleni. Ngaleyondlela nizokukghona ukuphalisana nobone kobana abathumbi baloyomdlalo kuba bobani. Kufanele isiqhema sinye sibenabadlali abalitjhumi nanye ngasinye, kutjho bona kufanele nanipheleleko abadlali babe matjhumi amabili nambili, kube khona oqalako kobana nidlale ngendlela ekungiyo, otjheja zoke iimphoso ezenzekako lokha nanidlalako.

Umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa ngivamise ukuwenza ngemva kwamadina. Ukuze ngiwenze ngalesosikhathi sisuke sele siphelele kobana singadlala, woke umuntu usuke aqedile afanele akwenze kwelanga begodu nabasebenzako basuke babuyele ngemva kwamadina, lokho kusipha ithuba lokobana soke sihlanganyele senze into esiyithandako.

Amakghono engiwathole kilekoro kukobana ngikghone ukugijima isikhathi eside, kukobana ngikghone ukweqa ngiyephezulu kunangalesa sikhathi ngingarhabi ukulenza, kukobana umzimbami ubenamandla, ngikghone nokubamba umoya isikhathi eside ngamanye wamakghono abekhona. Okhunye ukobana umzimbami ubenamandla wokuzijamela nofana ngibenamandla ukusunduza izinto ngaphandle kobana ngimoreke.

Engisayikhumbulako ingoma esayivuma esikolweni ngenye yeengoma ekhuthaza abafundi kobana nibakhulu. Ingoma yakhona uthi nawuyivumako uthi, sinitjelile bona nibancani nathi nibakhulu namhlanje sizonidududlha.

Ingoma ekhuthaza abantwana esikhathini esinengi kuyingoma ebayitlamako bona, bayitlame ngebizo lesikolo sabo, ekufana neengoma ezithi siyayilandela bafake ibizo lesikolo leso. Kungenye yendlela yokukhuthaza umntwana ofundako kileso sikolo nofana enze khudlwana kunangendlela enza ngayo.

Iye, sele ikhona imidlalo edlalwa bantwana bese itholakale seyitjhuguluka ibamdlalo yobungani. Ekufana nomdlalo ebawubiza nge-skipping rope ngelimu lesiyeni ebizwa ngokobana yigqupsi. Kumdlalo osele utjhugulukile waphenduka umdlalo wobungani.

Awa, akutjho bona bavalelwa ngaphandle. Umdlalo nomdlalo unemithetho nemithetjhwana yakhona ubukhulu bevandla nofana kwe-ground, itatawu, akutjho kobana umntwana uyavaleleka. Umdlalo nomdlalo wenzelwe imithetho etjhoko ukobana itatawu ebazodlala kilo kufanele akukhethiseli kukobana uduna nofana esikazi, nangeminyaka kuyafana, amatatawu woke kufanele alingane.

Le yokweqa intambo sele ikhona eenkolweni ezinye. Bayithethe bayifaka ngaphasi ngomkhakha obizwa kobana yi-gymnastic games. Ungomunye wemidlalo esele ithuthuke khulu ngaphasi kwalo lelihlelo le-gymanstic. Ukuwufaka eenkolweni ezinengi kuzokhuthaza begodu kuzobayindlela ehle ziintjhabatjhaba.

Imithetho yemidlalo kufanele itlolwe phasi ngombana nayingakatlolwa phasi, iminyaka neminyaka nayikhambako imithetho eminye iyalahleka nofana iyasalela kodwana nayitloleke phasi kutjho bona ibulungekile akusilula nokobana ilahleke.

Imidlalo yendabuko kumidlalo eyatlanywa begodu yadlalwa bokhokho bethu. Kumidlalo ekhulise abantu ebaphile ngaphambi kwethu, kumidlalo ebebayidlala ukusunduza ilanga nofana ukusunduza isikhathi.

Imidlalo yendabuko kumidlalo etjengisa ubuthakgha nokubuthana begodu nokuthandana kwabantu ebahlala kileyo mphakathi. Ukudlala imidlalo yendabuko kukhombisa kobana abantu basazwana begodu basabambene, kungenye yeendlela yokukhombisa kobana abantu laba kuyindabuko evela kuphi begodu itjhingaphi.

Imidlalo yendabuko esadlalwako endaweni yangekhethu mdlalo obizwa ngomrabaraba. Usadlalwa khulu begodu nabantu abadala basengakawulahli, basayidlala eendaweni zokuditjha nabaditjhileko emini begodu nomdlalo obizwa ngomabhaqelana kusesemdlalo osadlalwako, abantwana basayidlala begodu usengakalahleki.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa khulu abantu ngombana kumidlalo efuna abantu badlale ngeenqhema nofana badlale ngabili ngambili. Lokho kwenza kobana umuntu angakghoni ukuwudlala ayedwa, ngaleyondlela kuzokufanele kobana athole umlingani azokudlala naye. Lokho kwenza bahlangane khulu begodu babuthelelane ukuze badlale imidlalo le.